Abahlobo bam abangamabhinqa into abamele bayinxibe kulo mgidi ebonakalisa ukuhlonipha nokuzithanda ziilokhwe ezinde ezivala amadolo, amaqhiya entloko nezinto zangaphezulu zangasentla ezifika, ezifekelela, emikhonweni yezandla. Abantu abangabahlobo bam ndingabacacisela ngaloo ndlela into abamele bayinxibe.

Abantu bakulutsha lwanamhlanje abasenandaba nabanye abantu, ababubonisi ubuntu, ababahloniphi abanye abantu, ababacingeli abanye ababantu, ababathandi nabanye abantu. Loo nto leyo ayibubonisi ubuntu kulutsha lwanamhlanje.

Usiko xa belenza ehlotyeni lubonakalisa ubunzima abamele bamelane nabo abantu abaya entabeni kwinyanga yakaDisemba ekupheleni kukaNovemba.

Isiko xa lenziwa ngenyanga zobusika zenzelwa ukuba abafana bakwazi ukuba ngamadoda bomelele, bame noba kunzima noba kubanda noba kunjani, bafunde isifundo esibalulekileyo esiza kubenza amadoda ebuXhoseni.

UKristu ungumntwana kaMvelinqangi owayekhona ekuqaleni. Ifuthe analo kwindlela esinqula ngayo amasiko ethu ahlukahlukene, mna ndiyakwazi ukukhonza uYesu ngawo wonke amandla, ndiyakwazi ukuthi ndizimisele futhi nangokuthi ndenze amasiko wam ndiwaphelelise. UKristu akandivimbi ekutheni ndenze amasiko am obuXhosa, kodwa amasiko am angandivimbi nawo ekutheni mandikhonze uKristu unyana kaThixo.

Ukufaka iqhiya entloko yindlela ebonisa intlonipho, ukufaka ilokhwe ende edlula amadolo efika emazantsi yindlela yam yokuhlonipha udadobawo womyeni wam ondimeme emcimbini.

Kubalulekile ukuba utata womntwana abandakanyeke empilweni yomntana wakhe xa nongaba umntana ngowentombi. Ingoba abantwana bamantombi bayadinga ukuthi bathandwe ngotata babo okanye bazawuhlupheka apha emhlabeni behlutshekiswa ngamanye amadoda ecinga uba ayabathanda kanti ayabasebenzisa.

Into endinomcebisa ngayo umntwana wam njengoba engenatata kukuthi makahambe aye koomalume bakhe bayomcacisela indlela azamele ayithathe xa kezofanele ukuthi ayofika esikweni lokwaluka. Ootatomncinci noomalume noobhuti bakhe bangabo abaza kumnceda kweli candelo.

Usuku lam lokuzalwa ndithanda libhiyozela ngokuthi ndithenge izinto ezimnandi, ndihlale nosapho lwam sivuyele loo mini endazalwa ngayo.

Mna ndithi kulungile ukuba sisebenzise isiNgesi njengolwimi lokufundisa kuzo zonke izikolo zaseMzantsi Afrika. Ingoba loo nto yenzela ukuba abantu baseMzantsi Afrika bathole amathuba okusuka apha eMzantsi Afrika beyoziqalela ezinye iimpilo kwamanye amazwe. Kuphinde kufumaneke ukuthi amanye amazwe awanawo, awanaso isiXhosa, awanaso isiZulu, kodwa isiNgesi sigcwele.

Ukutya endinakukulungisela umsebenzi yigusha. Igusha ibalulekile kulo msebenzi ingoba ivumelana nosiko lwethu. Sizawuyixhela igusha sibulele abaphantsi bethu ngokusinika ithuba lokuba sibulele ekhayeni lethu.

Usibonda ubalulekile ezilalini. Ingoba unceda abantu xa belahlekelwe yimfuyo yabo endaweni okanye abacacisele ukuba yeyiphi imfuyo eyeyona ezawukwazi ukuphila impilo ende nokuthi benze amalungiselelo wokuxhela imfuyo.